Into enzima kakhulu xa ndicinga kutyala umbona ngoba fanele ujonge iinto ezinintsi. Kufanele ujonge imbewu yakho yombona, ujonge futhi nomhlaba uba umhlaba wakho ulungele na utyala lo mbona kwaye nombona ufuna uhlakulwa, ufuna unakekelwa. Nezilwanyana zinintsi ezityayo umbona wakho, zikwazi ungena zimoshe.

Umlingane wam ndingaqala ngombonisa amanyathelo endiwathathileyo ngofumana ulwazi ngeli shishini kwaye ke ngoku ndimthathe ndimbonise nezityalo zam nendlela zotyala nonakekela ishishini lakho.

Ewe, abantu bakuthi basenawo umdla woququzela ukwenza igadi ngenxa yoba ukutya kuyadura ngoku. Kwaye okwesibini iigadi ziyenziwa kwimiphakathi ezi ke ngoku ziye zincedise abantu abangathathi ntweni ngobanika ukutya. Kwaye nezityalo neembewu zithengiswa kwa kwezi gadi ngexabiso eliphantsi ukuze abantu bakwazi uzityalela ezindlini zabo.

Awona mazwe athenga izivuno zeziqhamo zalapha eMzantsi Afrika ngamazwe aseAsia afana neChina neJapan, namazwe aseEurope afana neNetherlands, iRussia neUnited Kingdom. Namazwe afana neAmerica neCanada ayazithenga izivuno zalapha eMzantsi Afrika.

Xa utyale kakhulu loo nto iyawuthetha uba ke ngoku uzawuvuna kakhulu uba imeko ihambe kakuhle, kodwa xa utyale kancinci loo nto iyawuthetha uba iimvuno zakho zizawuba ncinci. Xa ke ngoku uvune kakhulu loo nto iyawuthetha ukuba ke ngoku uyakwazi uba uthengise kakhulu ungenelwe yimali enintsi, kodwa xa uvune kancinci kungafumaniseka uba uyawulahlekelwa yimali ngoba iindleko zakho ziphezulu kunemali ezawungeniswa yile nto ubuyityalile.

Ndinganomdla wotyala umbona ngoba umbona ndikhule utyalwa ekhaya ezilalini, egadini ekhaya nasemasimini. Yinto ke ngoku endiyaziyo uba ityalwa njani nohlakula umbona ndiyazi uba uhlakulwa njani nangeliphi ixesha. Into endiyithanda ngombona yinto yoba ngaphandle kowutya engumbona uyakwazi nowungqusha okanye uwugaye elityeni wenze imilimili okanye uwungqushe okanye uwupheke ube yisophu. Uyakwazi ke ngoku naxa womile umbona uwuchube uwutyise ngemfuyo njengeenkukhu neegusha.

Isityalo endingathanda usityala ngumbona. Ndiyawazi umbona utyalwa ngelaa xesha emveni kweemvula ezinkulu umhlaba sethambile. Kungeniswa imeyile ivule imiqolo, kuphoswe umbona phakathi egadini kuvalwe. Kuthi apho eqhashumbe khona ke ngoku kuqaliswe uhlakulwa kususwe ukhula. Uyagada ke ngoku phayana uba umbona wakho angatyiwa zezinye izilwanyana. Uvunwa ke ngoku umbona xa izikhwebu zakho sezivela zigcwele ngaphakathi. Umane ujonga ke ngoku umane utyhila, ubone uba sehambe kangakanani.

Umoba ungumthombo ophambili wokwenza iswekile kwaye unefuthe kumashishini amanintsi okutya neziselo, ubaluleke nasekwenzeni ipetroli. Izwe lonke lisebenzisa umoba kwaye ke ngoku ngenxa yaloo nto uyawuhleli efumaneka.

Ujongilanga uyakwazi uba akunike ioyili yezityalo, loo oyili isebenza kwihlabathi lonke. Ngaphandle kokwenza ioyili, intlanzi xa ivuniwe isetyenziswa ke ngoku ibe sisondlo esisetyenziswayo kwezinye izilwanyana nasebantwini. Yiyona ke ngoku iphinde ingeniselele nenye imali ecaleni ngaphandle kokwenza ioyili.

Xa ufuna umhlaba wakho aphumele zizityalo ezisemgangathweni fanele ufake umhlaba amachiza. Amachiza ke ngoku enza uba anyuse umgangatho wokukhula wezityalo zakho, izityalo zibe nesondlo. Into yesibini umhlaba fanele abe namanzi afanelekileyo, amanzi wakho kufanele ke ngoku angabi manintsi emhlabeni yenzele uba angabi nazifo. Ufuna unakekelwa, ahoywe, ajongwe yenzele uba izityalo zakho zibe semgangathweni ophezulu.

Kukujika umhlaba ukuze uphucule ungena komoya nokwenza umanyolo nomgquba wakho aphucule izondlo zomhlaba. Phinde ke ngoku uqiniseke inqanaba le-pH lakho lilungele eli hlobo leziqhamo zakho, uqiniseke nokukhululwa kwamanzi ngendlela efanelekileyo.

Amahlathi anceda ukhusela iindidi ngeendidi zezityalo nezilwanyana, agcine nendlalo iphilile. Anika nezixhobo ezifana nemithi, iziqhamo kunye namayeza endalo anokuthengiswa ukuze ufumane ingeniso yemali. Anciphisa futhi nokungcola kwaye ancedise ekulawuleni ubushushu kwendawo.

UMzantsi Afrika unazo izixhobo zokwenza uboya qha amaziko amancinci axhomekeke kumashishini amakhulu angaphandle uqhubela phambili imveliso. Inkxasomali iyimfuneko ukwenzela ukuba bazenzele oomatshini bobugcisa kwaye baphucule uqoqosho lwasekhaya.

Umcelimngeni omkhulu kukunqongqophala kwenkxasomali neyolawulo ubuyisela imizimveliso ecelela utyalomali kunye nezakhono. Ukunqongophala kwesicwangciso esicacileyo sokuphucula izibonelelo zezixhobo nobugcisa kuthintela ukukhula okuzinzileyo.